Ukulima endlini kusiza mayelana nokuthi uyakwazi ukwenza ibhizinisi noma ngabe lincane ukuthi ukwazi ukuziphilisa ngokudla okulimayo. Okunye futhi okusizayo ukuthi awubusaya ezitolo uyothenga ukudla kwezitshalo, kepha ukukhula egcekeni lokho kuyaye kusize ukuthi ukukongele nemali ukwazi ukwenza okunye okuseceleni noma okubalulekile. Isikhathi samanje kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu abe noma ingadi encane alime umuzi nomuzu.

I-hydrophonic greenhouse ave isiza ekulimeni. Iyavikela kakhulu izithelo zakho osuke uzilimile ukuthi zingadliwa izinambuzane zingadliwa izilwane zomhlabathi futhi zikhula ngokukhulu ukushesha akufani nomhlabathi obuye wome njalo zithole isikhathi sokuthi y'phuze amanzi ziphinde zithole ilanga ngaleso sikhathi. Umhlabathi ubuye wome kanti amanzi ziyakwazi ukuthi y'vele ziqhume ngokukhulu ukushesha izitshalo zakho. Kubalulekile ukuthi siyizame le entsha yokulima.

Indima echebileyo ngolwazi enginalo kuyaye kube umquba osiza kakhulu umhlabathi ukwazi ukutshala izitshalo zakho kahle.

Ngokwami kungasetshenziswa amagilavuzi, kusetshenziswe amabhithi, kuphinde kusetshenziswe nezibuko zifakwe emehlweni ukuze amakhemikhali angakwazi ukuthi akuthole akuthinte esikhumbeni noma emehlweni ngoba angadala ukuthi ungakwazi nokubona.

Ngokwami ukucabanga ithuthukisa ngokuthi ena inika abantu abaningi ithuba lokuthi baqashwe nanokuthi ena ngalesikhathi bethola amakhasimende amaningi ingalenkathi umsebenzi wanda kuzodingakala abantu abaningi ukuthi bakwazi ukuthi ena baphekhe amaphepha baphinde futhi bawahambise kubantu ukuze bakwazi ukuthi befunde babe nolwazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni abahlezi.

Ngokwami ama-drones ngeke aze abe usizo olukhulu okudlula amakhemikhali ezitshalo azongisiza mayelana ney'nambuzane kanye ney'lwane ezidla izitshalo zomuntu otshalile. Ama-drones asiza entweni ebonakalayo, kepha angeke aze akwazi ukubona iy'nambuzane lezi ey'qhamuka phansi emhlabathini ebey'ngena ey'tshalweni zomuntu otshalile. Ngicabanga ukuthi kumele athole amakhemikhali okwazi ukuthi aspreye zonke izitshalo zakhe ukuze noma zithi ziyangena zingakwazi zibulawe yikho ukuthi ena kuspreyiwe lokho kuvikela kahle iy'tshalo zakhe .

Imbewu kasipho ingavinjwa ukuthi umhlabathi uqinile, okunye ingavinjwa ukuthi iqhumela ngaphansi iyoze imile emva kwesikhathi eside. Imbewu nembewu inesikhathi sayo, sokuhluma noma sokumila. Okunye azilitholi ilanga elanele nalokho kungaba umthelela ongekho muhle, kepha emva kwesikhathi ziyamila. Okunye, kuyenzeka futhi imbewu itshale endaweni engekho-right ngoba nezilwanyana ziyafinyelela lapho ezokwazi ukuthi zimane zidle isitshalo sisakhula. Ingabe isamila imbewu uthi uthi uyabheka uma ubheka la okade utshale khona, ufice seyimoshile kanti idliwe izilwanyana isathi uyaqhuma ngaphansi komhlabathi.

Umlimi omncane impela othwele kanzima. Ngokwami ukubona umphakathi ungakwazi ukuthi ena umsize mayelana nokuthi akwazi ukwakha i-greenhouse iyona ezokwazi ukuvikela iy'tshalo zakhe esimeni sezulu esimbi ephinde ivikele iy'tshalo kwinambuzane nomanyolo ukwazi ukusebenza kahle ukuze y'khule kahle iy'tshalo.

Ngokwami, ukubona esimeni esikanje ukuzama kungcono kunokungazami, ngoba mesiyiyeka inkomo ife, lokho kusho ukuthi vele silahlekelwe okuningi, kodwa uma sizolahlekelwa asazi noma izofa noma ezophila, kepha siyazama ukuthatha isibindi ukuba nesibindi ukuthi izophuka, lokho sesilahlekelwa kabili uma kuwukuthi futhi iyafa, kodwa sike sazama. Mina ngithi kungcono ukuthi sizame ukuthi sihlanganise imali yona le engekho sikwazi ukuthi sicele udokotela asilaphele inkomo khona umehluko ongaba khona kunokungazami nhlobo.

Eminye imikhiqizo kungaba amasi kuphinde kube u-cheese. Lokho kuphuma obisini lenkomo oseluhlalile isikhathi eside.

Ngokwami ukucabanga kwakutshalwe uhlobo lezi tshalo ezahlukene kahle kahle, uhlobo lwezitshalo bazibeka ngamaqoqo azo njengokuthi ikabishi ulitshala lodwa abeke ulayini aphinde utshale utamatisi abeke ulayini.

Izimvemvane kungaba iminenke kanye namashongololo namabhebheshane.

Umphathi indlela angathuthukisa ngayo ikhwalithi yamaqanda ukuthi izinkukhu zidle ngendlela efanelekile nanokuthi zihlala endaweni efudumele, zikwazi ukubeka amaqanda njalo ngesikhathi ekumele uwabeke ngaso nanokuthi akwazi ukuzinika amanzi. Yilokhu okubalulekile ukuze ikwazi ukukhiqiza amaqanda alungile ayikhwalithi futhi.

Umquba namakhemikhali lawa a-spray-wayo uma kunezitshalo eseziqalile ukuqoma noma esesiqalile ukuvela, ukuze zingadliwa izinambuzane, izinyoni kanye nezilwanyana ezihamba emhlabathini.